Xo sungula xo sungula lexi ni rhandzaka ku va ni xivula i ku khensa eka n'wina nseketelo lowu mi nga n'wi nyika wona ku sukisela na ri ntsanana ni nghenele xikolo laha ni nga helela se ni pasa ntanga khume ni suka ni ya eYunivhesiti laha na kona ni nga fika ni pasa mi ri karhi mi ni seketela mi karhi mi ri karhi mi ni tshemba hambi mina minkarhi yin'wani a ni pfa ni nga ti tshembi ni ku leswiwani ni nge koti ku fikelela kambe mi tshamisana na mina mi vulavula na mina mi ni komba ndlela mi ni tsundzuxa leswaku ri swo tani u ta swi kota u nga ti nyadzi sweswiwani ni le ku tirheni na khensa swinene tani i timhaka ta n'wina ku va ni fika laha ni nga fika kona loko a mi nga ri kona ni ta ni nga fikanga.

Mambalelo lama ma xikhale a ma ri kahle swinene hikuva swimbalo munhu a mbala swimbalo swo yi kota ku siva miri wa yena kambe sweswiwani swimbalo leswi mbaliwaka i swimbalo swi va swi humese na miri wa munhu leswi vangelaku leswaku a ku na leswi endlaka leswaku a ku na nhlonipho eka lavakulukumba.

Loko munhu a tiva ndhavuko wa un'wani ku swa sona a swi endliwi eka ndhavuko ya so ene na swa sona a swi endliwi eka ndhavuko ya so swi ta pfuna swinene ngopfu hikuva munhu a nge koti ku va a endla leswiya swo ka swi nga lavekeki mindhavuko yona yi yi hambanini kambe loko u nga wu tivi ndhavuko wa yin'wani tindzimi swi endla leswaku u endla swilo leswi u kumaka ku a swi amukelekangi eka ndhavuko lowun'wani.

Ndzi vona leswaku a swi na nkoka kambe leswi swi endlaka leswaku ri swi va kahle kumbexana leswi swi nga na nkoka i ku ri loko se u kumile ntirho luwa u fanekele ku va kha i kota ku va u kha u ti language ta ku hambanahambana kumbe xana tindzimi ta ku hambanahambana na vatirhikulobye kambe eku kumeni ka ntirho masiku lahawani se ku na ku hambana ku na ku kuma ka ntirho na ku va se u kume ntirho i ro kwalaya mina lexi ni xi hlamuselaka ngopfu ku ri loko eku kumeni a ka ntirho a swi na nkoka kambe loko se u ri ku tirheni kwalaho se ntirho u kumile swi kahle leswaku u va u kha u tiva tindzimi tin'wana handle leswaku mi kota ku vulavula na vanhu lavaya mi twanana ku ri ku endliwa swo fana leswiwani ku endliwa swo fana ni leswiwani mi twanana kahle.

Swi endliwa hi tin'anga and-e ntirho wa vona i ku va va tsema dzovo leriyani leswaku ri suka ri nga va vangeli vuvabyi.

A ku ta va malume na malume va ni hlayisile swinene hi tshamisane kahle swinene a ku ri munhu loyi wo lungha swinene, lexi a ndzi ta va vutisa xona a ku ta va ku va kha ku va vutisa leswaku ri xana ku njhani kwalani mi nga kona.

Mina ndzi nga hlawula leyikulu hi timhaka ta leswaku ni lava ku tsaka na van'wani ni lava leswaku ri vanhu va ta va ta va ta vona ku tsaka ka mina kambe ku nga ri ku tsaka kambe kungari ku va va kha va vona ku ri hi timhaka ta swin'wana kambe hi ku lava ku ri na vona va va van'wani vanhu lava va nga ta kota ku va va tsaka na mina eka siku leriyani hikuva ku ta va siku leri ri nga ra nkoka swinene evuton'wini bya mina so ni ni nga tsakela leswaku ri ni vana van'wana vanhu va xitalo lava hi nga ta tsaka swin'we ku dyiwa ku nwiwa ku va siku lerinene leri ri nga ta tsundzukeka eka rin'wana siku ku tekiwa ti-pictures-i leti hi nga ta sala swi va leswi hi nga ta sala se hi tsundzuka hi swona eka siku leriya.

Swi ta pfuna hikuva mi ta va kha mi tshama mi tele and swin'wana swa kona i ku ri vanhu va ta vhakacha va tele emutini tanihileswi mi nga tala mi kota ku hanyisana kahle mi tshamasana swin'we mi dyondzisana swin'we tanihileswi loko vanhu va tele va va ku na miehleketo ya le ya ntiyiso kumbe le ya le henhla se ni swi nga va kahle swinene mi kota ku hanyisana kahle ngopfu.

Wu wu nga katsa cake u nga katsa swakudya swo fana na tinyama, vuswa, rhayisi ni vanghana.

Munhu a fanekele a swi tiva leswaku loko munhu a catile a nga ha tsutsumatsutsumi na vavanuna kumbe na vavasati van'wana a fika a tshama na munhu loyi a nga cata na yena va tshama va hlayisana swin'we va hanyisana swin'we ku nga vi na ku nghenelela timhaka ta manyala.

Swi kota ku va ku sivela n'wana eka mavabyi that's why swi va so i timhaka ta sweswo ku sivela n'wana eka mavabyi.

Ku fanekele n'wanuna wa kona a nga vi n'wanuna wo ba a va n'wanuna wo kota ku hlayisa ndyangu wa yena a va n'wanuna wo ka a nga lolohi loyi a kotaka ku ti tirhela a ti endlela mali a hlayisa munti.

Mipfuno ya kona i ku va loko ku ri lowu wa xilungu mi kota ku va mi tiphina swinene ngopfu hikuva ku endliwa swo tala leswi tsakisaka eka mucatu wolowo kambe loko wa ndhavuko ku landzeleriwa ndhavuko ende ku na swo tala leswi ku tsakeleki ku va mi nga swi endli hikuva a swi pfumeleriwanga.

Swa pfuna swinene hikuva un'wana wa kota ku va un'wana eka ndhavuko un'wana u tiva leswiwani kambe un'wana eka ndhavuko yin'wani u tiva leswiwani se loko hi hlanganile hi ndlela yaleyo entirhweni ta kota ku va hi kha hi dyondzisana hi kota ku landzelela or swa sona swi fambisa sona loko ku ri ka ndhavuko wa ndzimi wa ririmi leriwani and swa sona swi fambisa so loko ku ri ndhavuko wa ririmi leriwani hi kota leswaku ri tanihi vantima hi tiva leswaku loko u vhakile eka ndhawu liya yin'wani kumbe xana eka ndhawu leyi ku tshamaka vanhu va ririmi rin'wani u swi tiva leswaku u fika u ti khoma njhani exikarhi ka vona.

Leswi nonohaka swinene i ku va ku pfumala ka mali u nga koti ku va u kha u swiambalo na ku va mutswari lowu loyi u nga wexe swa tika swinene.

Nga tirhisa leswa swa ndlela ya ndhavuko ni endlela leswaku a kota ku tiva ku n'wansati u languteriwe ku va a kha a endla yini loko se ni a tekiwile hikuva loko ku ri ka leswa swa ndhavuko va ku dyondzisa swo tala loko i ri n'wansati i kota ku swi tiva ku loko ni ya evukatini ni languteriwe ku va kha ni endla yini. Se ni ni nga teka swa ndhavuko.

Vukhomba i timhaka ta ku va va kha va dyondzisa vavasati hi timhaka ta ku va n'wansati loko i ri na n'wanuna. Swi kota ku ku dyondzisa leswaku ri u faneke u tiva leswaku wanuna u n'wi khoma njhani naswona u n'wi hlayisa kanjhani u tiva na ku kondzelela.

Nkoka wa kona nkoka wa nkoka wa kona i ku va hi fanekele i tisa vu vuringani tanihileswi hinkwenu hi nga vanhu na vavasati va na vuswikoti bya ku rhangela. Se ni hi fanekele hi tisa ku ringana etikweni ku nga vi na xihlawuhlawu xa ku mani a nga endli leswiwani mani a nga endli leswiwani. Sweswo i swilo swa khale sweswiwani hi hanya vutomi byintshwa vavasati na vona va fanekele va kuma nkarhi kumbexana va kuma ku tshemba leswaku ri va nga kota ku va va rhangela tiko va tisa ku cinca etikweni.

I ku va va kha va susa dzovo leriyani leswaku va kota ku va va kha va sirheleteka eka mavabyi na ku dyondzisiwa ku va n'wanuna ku u fanekele loko u ri n'wanuna u swi tiva ku ri u languteriwe ku endla swa sona na so.

Byi nghenisiwile hi ku va ku tisiwe bibele na na ku va ku kha ku fike valungu lava nga hi tivisa timhaka ta vukreste.

Guxe a ri kahle swinene loko ku ri emucatwini leswi ni nga ta hleka sweka swona i tihove leswi swi nga swa kahle swinene ende ta nandziha swinene tihove nakona ti rhandziwa hi vanhu vo tala. Guxe a hi vangani lava va rhandzaka kambe tihove un'wana na un'wana wa ti rhandza ta sweka na mathopi na mona na miroho ya xiphaswo na yona ni ta sweka leswaku un'wana na un'wana a kota ku va a dya hikuva vanhu vo tala va swi rhandza swakudya leswi ndzi nga swi hlaya hinkwaswo ku tlula guxe.

Va rhandza ku ambala swiambalo leswi swa manguva lawawani ni vula leswiwani hi timhaka ta ku ri ni vona vanhu vo hlaya hala kaya va mbale swiambalo leswi swa manguva lawa leswiya swa xikhale kumbexana swa xindhavuko a va ha mbali masiku lawa.

Ku vile na va Queen Modjadji loyi a nga va a rhangela loyi a nisa na mpfula hala a Limpopo vo Tzaneen. Swi vi swi ve swa kahle ngopfu ende swi kucetela vavasati vo tala laha laha a Afrika-Dzonga leswaku swa fanela leswaku n'wansati a nga kota ku rhangela tikweni.

Mavito ya xivongo ma kombisa laha wena se u humaka kona kumbe laha ku nga na vangati ya wena. Ya na nkoka swinene ku ma tiva leswaku u kota ku tiva laha u humaka kona tanihiloko u maAfrika-Dzonga kumbe u ri munhu wa ka ntimeni.

Swi na nkoka ngopfu swinene n'wina vatswari leswaku ri vana va kota ku tiva ririmi ra vona, va vulavula ririmi ra vona, va kota ku tala ririmi ra vona. Swi kahle ngopfu ku va u kha u tiva leswi swi nga swa wena hikuva hambi wo ya kwihi na kwini xilo xikulukumba i ku ri wena wa ha ri mutsonga u faneke u vulavula ririmi ra wena u tibuma hi ririmi ra ra wena. I ririmi ra wena e rihlawulekile eka wena se ni a swi nge vi kahle ku va u kha u tiva swa wan'wana vanhu kambe u ka koti ku va u tiva leswi swi nga swa wena.

Leswi va fanekele ku swi endla i ku va va kha va endla swakudya ku lunghisiwa vahahani kumbexana na vasesi va faneke va lunghisa swakudya ku dyiwa kambe lava va vafana va faneke va lunghisa e e ndhawu va kuma switulu va khurhela endyangwini ku basa va ve se ni lava vamalume va ta va ya dlaya homu leyi ku nga ta va kha ku dyiwa yona laha a mutini.

Ni vona swi ri kahle kambe a fanekele a yimanyana tin'hwetinyana a nga se va na vukati byinwani ku endla leswaku a hlonipha mufi kambe swa fanela hikuva a wu nge hanyi u ri wexe u ze la u lova. Munhu u lava munhu un'wani leswaku va kota ku hanyisana swin'we ku ya emahlweni.

A ni ta n'wi byela swa ku ku cina xibelana i ndhavuko wa hina nakona ni n'wi kombisa swa ku u xi cina kanjhani.

Ku va ku ri ku sweka ku tswala ni ku hlayisa vana.

Ni nga titwa ni vavisekile swinene hikuva ha fana hinkwenu hi va ka .

Ni vona leswaku a va ha dyondzi hikuva a va tivi na nchumu hi ku hi swakudya swa ndhavuko.

U fanekele u xava manjanja u xava na yeast-i u chela u endla byalwa bya muqombhoti ku byi sweka vhele byi tshama vo ma va masiku ya ku fika four byi kota ku vila byi xavisiwa.

U tirhisa manjanja tirhisa na yeast tirhisa na u u faka ndzilweni u sweka.

Swilo swa durha a va koti ku kuma swakudya swa ndhavuko.

U va u u ri karhi u tirhisa makwembe u susa makamba ya kona u tsemelela loko u hete ku tsemelela u chela ndzeni poto u faka ndzilweni swi vila loko se ma vupfile u sungula ku makandza u chela mugayo u chela na chukele se swi va se swi helelini u swi kandza kumbe u phyakutela loko u phyakuterini u swi tshika nyana swi va se swi helelini.

Niye laha ku phahliwaku na swo swakudya swakudya a swi phahliwi loko swi loko se ku dyiwa na mina ni nga ya kona a ku dyiwa swakudya sweswi hi swi dyaku emakaya nyama na vuswa ngopfungopfu nyama ya mbuti hi yona ni yi kuma swa ku leyi yi talaka ku dyiwa.

Mina ni nga n'wi yisa a ni voni ku ri na xihoxo ka sweswo leswaku n'wananga a kota ku dyondza na tindzimi letin'wana ku ri loko a ri kun'wani a kota ku vulavula na van'wana vanhu.

Ni nga n'wi hlamusela hi ndlela leyi ni nga va ni kha ni rhunga hi yona leswaku ni tirhise yini nakona ni swi endlise njhani.

Ni nga va byela timhaka ta leswaku i vanghana va mina tanihileswi ku ri ku velekiwa ka mina va fanekele va ni endlela xin'wani xa ku kota ku va ni tiphina hi siku ra mina.

Ni nga n'wi xavela xibelani lexi a nga ta mbala hamba a cina hi xona.

Va fanekele va zila va nga hlangani na .

Ku va ku ri hava mati minkarhi yin'wani swakudya a va swi tisi swi ringanile minkarhi yin'wani hi swin'wani swiphiqo leswi va hlanganaka na swona.

Va fanekele va mbala miceka na swibelani na duku.

Swifambo a swi talangi u ta yima u kala u karhata.

Va va va ri kule na le swikolweni xikolweni xexo ka van'wani lexi va faneleke ku xi endla i ku tisa mabazi leswaku va kota ku khandziya va ya exikolweni.

I ku va u kha u susa swinyama u amukela Yeso Kreste.

Ku va u kota ku tiva laha u humaka kona.

Ni rhandza ngopfu tihove hikuva ta nandziha swinene nakona ti na timanga leti nga cheriwa leswi swi rhandzaka swinene.

Ni nga nghena ni humesa loyi a nga ku nweleni endzeni ka mati leswaku a kota ku hlayiseka a va kahle loko u hetini loko ni vona leswaku a nga kahle ta foyinela ambulense.

Ku va ku ri na vuswikoti byo ringanela ku rhangela loko mo languta a hi vangani vavasati laha Afrika-Dzonga lava i vantsongo swinene.

A ndzi se tshama ni vona nkhuvo wa vukati wa ndhavuko kumbe xintu.

Ni rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga byi ni tsakisela hileswaku ri byi na byi na mongo wa kota ku dyondza swo tala eka wona munyuziki wa maTsonga.